Nna ke dumela hore letona la bophelo le tlameha hore le tsebise naha ya Afrika Borwa di-television-eng le hona di-radio-ng, le tsebise batho hore ba bolele kapa ba jwetse maponesa hona dibakeng tseo ba leng ho tsona ka batho banana ba ikgakanyang e ka dingaka. Ba fana ka meriana e sa lokang e nowang ke batho ba rona ba setjhaba sena sa Afrika Borwa, mme batho bao ba jwalo ba rekisang meriana e sa lokang, ba kenywe tjhankaneng.

Nna ke nahana hore batho ba bontate ba tshware mekgatlo, e le bona botho ba bontate fela moo ba tla bua mathata a bona mme ba thole ditharollo mathateng ohle ba sa rateng ho bua le ona ho balekane ba bona, ho ba ha e le bontate kaofela ba tla kgona hore ba bohle difuba tsa bona, ba thole di-solution.

Kgatello e hodimo ya ho nwa bojwala ho bontate e etsa hore ba tshwarwa ke lefu la sebete, kankere, le yona lefu la pelo.

Nna ke dumela hore motho a hlanyang, ke motho eo maikutlo a hae a hateleileng haholo hara dilemo tse a e saleng a ntsa di phela, ebe qetellong kgatello ena ya maikutlo e se amana le boko ba hae. Ke moo boko ba hae bo tla be se bo sa sebetse jwalo ka motho ya phelang hantle.

Nna nka eletsa hore motjha ha a se a thotse hore o mmeleng a sa rera, ho betere hore a mpe a bue le manese kapa di-social worker hore di tsebe hore di ye ho batswadi ha mmoho le yena hore ho bue taba tse etsahalang ka nako yona eo. Ke dumela hore batswadi hao tlekile ho batla thuso ka ntle, ba tla leka ho utlwisisa betere haholo haebe motjha a na le batswadi ba bohale. Empa ha ho kgonahala, nka kgonahala hore a bue le e mong wa lelapa yeo a mo tshepang, mohlomong o tla thola thuso sepetlele, empa qetelllong batswadi bona ba tlamehile hore ba tsebe ka seo se etsahalang hore na ba dumela kapa tjhe.

Ke dumela hore tsohle tse tholahalang tsa bophelo jwalo ka meriana ha dia tlameha hore di reke di-platform-ong tsenanang tsa social media, ho ba ha dia fanwa ke dingaka tse nang le mangolo. Mme ka hoo, meriana e tlameha hore o e thole hantle ngakeng e seng di-platform-ong, ho ba o ke se tsebe seo se tshetsweng ka hara meriana enana, o thole hore e tlo tla eo kudisa kapa yona e etsa hore o lahlehelwe ke bophelo ba hao ha feela o sa eletswa ke ngaka.

Dithuso tsena tsa mmuso tsa ho bolla tliliniking ke dumela di bolokehile ebile di le hantle for bana ba bashemane, hobane hona moo ho sebediswa dithulusi tse lokelang, ho sebediswa meriana. Ntle le ha moshemane ka kgetha ho ya bolla thabeng moo teng ho sa bolokehang, mme moo ngwana a ka qetelletse a lahlehetswe ke botona ba hae, kapa a lahlehetswe ke bophelo ba hae.

Di-booster shots tsenanang ke dumela di se ntse di sebetsa ha mmoho le vaccine ya pele ya COVID-19, mme ha di kopana di etsa sesole sa mmele se be matla haholo ho lwantsha lefu lena. Empa ha o sa thole di-booster ente ya pele ya COVID-19 ha e no ba le matla haholo ho qoba COVID-19, empa di-booster shots le yona ente ya COVID-19 ya pele di tla thusana ha mmoho mme motho a se ke ya ba mokgelong wa hore a tshwarwe ke COVID-19.

Dipidisi le meriana di haella batho haholo dibakeng tsa mahaeng hobane, ho tholahala hore ditsela di tla be di sa lokela ho kganna hwa dikoloi tse isang meriana, ditliliniking kapa tsona dipetlele moo.

Ho qoba hore dipetlele ho dule ho tletse nna ke dumela hore, mmuso o hae dipetlele tse ding. Hore bakudi kaofela ba tsebe ho thola dithuso tse lekanang le tse tshwanang, ho ba batho ba kulang ba ke se tlohelwe fela ka ntle, ebe ho shebana le ba itseng.

Moriana oo ke o tsebang, o ntseng o sebetsa letsatsing lenanang ke setlama se bitswang lengana. Lengana ke setlama seo se holang haholo pela dinoka, setlama sena se sebediswa ho etsa meriana wa sefuba e leng feberu. Kgale se sebediswa dilemo tse fitileng ke bontate le bonkgono ba rona mehleng ya kgale.

Ditshebeletso tsa mmuso dipetlele e hlile di monyebe e le ka nnete. Nna ke dumela hore, batho ba kulang haholo ba lokela ho bewa molemo ka pele pele e se hobane le bona ba bohlokwa ho feta ba bang. Empa e ya ka hore na bokudi ba bona bo tibileng e le ha kae, mme bao batlang ka mora bona ba tla nno ba tlo thusa ka mora bao ba kulang haholo.

Ha uwa ditekong tsa madi tsa HIV, e le batho ba babedi ba utlwanang, ho bonolo ebile ho betere hore le tshehetsane. Hore sohle seo se tla le hlahela le tla dula le support-ana ebile le tseba boemo ba lona le le babedi hore na le eme kae ka boemo ba lona ba HIV and AIDS.

Nna ke dumela hore mmuso o hahe dipetlele hohle ka hara naha, hore di tsebe ho anela batho bohle, dinomoro tse tsa batho ba kenang sepetlele ho se ka ba le a sallang ka ntle.

Batho ba nang le bokowa, ba lokela ho fuwa monyetla wa ho apply-a mesebetsi yohle e teng. Le ha ba sa kgone hore ba etse tsohle tse motho a felletseng a kgonang ho di etsa, empa hona le mesebetsi ya bo matsoho e ba ka kgonang ho e etsa. Nna kea dumela hore ha nka ba le kgwebo ba ka sebetsa kgwebong ya ka, ho tla ya fela ka hore na mosebetsi o ba o fiwang ke mosebetsi o jwang.

Ho sherelana hwa meriana ha se ntho e bolokehileng, ha se tsela e lokileng. Ke nahana hore ho betere hore, ha o kula o fiwe nako e itseng hore o late dipidisi tsa hao kapa meriana ya hao, ke hore o mpe o eme ho ba dingaka ha di fose di na le lebaka la hore na hobaneng bare o ye ka mora beke tse pedi.

Batjha ba tlameha hore ba rutwe ka tsela tse ngata tsa ho itshireletsa hore, ba itlhokomele tabeng tsa thobalano hore ba se ke ba thola HIV kapa hona ho ba bakgatjhane ba sa rera. Ba ka sebedisa dikhondomo tse tholahalang hohle dipetlele tsa mahala, hape hape ba ka hlaba ente e thibang bokgatjhane.